Kumele otholakala ephuzile aboshwe isikhathi esithize mhlampe esingangey'nyanga ey'ntathu. Aphinde futhi aphucwe nelayisensi unyaka wonke. Loko kuzokwenza ukuthi nabanye babone ukuthi ubungozi bokushayela uphuzile bukhulu kangakanani, baphinde babone futhi ukuthi yini ezokwenzeka kuwena uma ushayela uphuzile. Ngeke-ke besakwazi ukuthi benze noma ikanjani, baphinde bashayela bephuzile noma ikanjani ngoba bazoba nokwesaba.

Abashayeli bamabhasi bashayela ngokucophelela futhi abahambe bema noma ikephi, baney'tobhi ababekelwe zona ukuthi bame kuzo. Futhi uma bema, bama ngendlela, abavele bame nje noma ikanjani. Bama ngendlela ekahle ukuthi nomuntu akwazi ukuthi agibele bangamujahi futhi ngenkathi esagibela, agibele kahle bamulinde. Bayakwazi futhi ukuthi balinde nabantu asebekhulile abadala ukuthi babanikeze isikhathi sabo sokuthi ngisho ngabe kuthiwa khona omsizayo, uzothatha isikhathi ukuthi agibele, kepha banesineke sokuthi babalinde.

Hheyi ngake ngabona bexabana beze bekhiphelana . Ngendlela abangenawo ngayo iy'nhliziyo eziphansi nezinesineke osomatekisi. Omunye wayeshayelisa omunye kabi wacishe wamushayisa. Kwasala kancane ukuthi imoto ayishayise iyowela nga le kwewa. Indlela aphuma ngejubane ngayo lo owacishe washayiswa, eyosakaza lo omunye ngempama emukhiphela ummese. Abagibeli bakhala ubumaye maye bekhuza, sebesaba ukuthi nabo bazothola ukulimala.

Angizizwa kahle nezeneze ngalokho. Abathengi baku le ndawo esihlala kuyona, bangabantu abasay'zameka. Ngisho nalaba asebekwazile ukuthi babe nazo izimoto, kepha abamile kahle ngasephaketheni bonke. Yebo bakhona kona abamile kahle ngasephaketheni kepha bamubalwa. Manje bazothi uma beze la bezothenga ngemali engekho kuphinde futhi kufanele ukuthi bakhokhele nephakhingi. Hhayi angathi akuzwakali kahle lokho angeke kuze kube into ezolunga kule ndawo esikuyona okwamanje.